Se etsang akhaonto e be na le negative balance ke hore kgwedi le kgwedi ho na le tjhelete e re e patalang e bitswang monthly management fee, kapa mohlomong o tjhelete eo ho na le ntho eo o e rekileng ka yona, mme e be o jwetsa hore ho na le tjhelete eo o e kolotang mme ha e qeta ho kena, e tlo patala tjhelete eo ya negative balance. O be o sala ka eo o setseng ka yona.

E, ke ile ka fola moo lebenkeleng moo ho latelwang tjhelete teng mme le hape ke ile ka thuswa ka potlako moo, ka hobane ho ile wa hloka fela ID number ya ka le cellphone number ya ka, le nomoro eo e telele e bitswang voucher pin, hore ke hule tjhelete mme ditjeo tsa teng. Ke hore ha di na ditjeo tse ngata empa e le mahala ha motho o romelletse amount e fetang ten ranta.

Molekane wa ka ke nahana ka gore re eketse tjhelete. Karete ya rona ya sekoloto ka tjhelete e ngatanyana ka lebaka la hore hara kgwedi, re fellwa ke tjhelete mme mohlomong ho tlo hlaha dintho tse ding tse re sa di lebellang, jwalo ka gore tlameile re ye ngakeng kapa tlamehile re ye sepetlele kapa re lo reka meriana e tshwantseng, re reke mohlomong ha re kula kapa dijo di fela hara kgwedi.

Dumela ntate, ke nna Lerato Tletlebo, ke tlile ho lona, ke tlo tletleba ka taba ya hore ke ile ka ngodisa UIF. Empa ne le itse ke tlo e thola ka letsatsi la Labohlano la di fifteen-i Pherekgong, empa ha ka e thola. Ne ke batla gore leng check-ele gore na kapa leng shebele gore na ebe ke eng e etsang hore tjhelete ya ka e se be ya kena kapa ile ya kena, kapa ke bothata ba bank-a ha e so hlahelle ka ho nna na? ke ile ka apply-ela UIF ya ka ka fifteen Pherekgong. Jwale ha esale ke emela ke ile ka romela ditokomane tsa ka kaofela. Moo ke tlameileng ke di ise teng haufinyana le nna. Jwale ne ke re leng check-ele gore na kapa leng shebele gore le hantle na kapa jwang.

UIF ka botlalo ke bolela Unemployment Insurance Fund. Ha UIF e sokodisa, o hlokela ho ngolla mmuso kapa o hlokahala ho e report-ela ho batho ba tshwanetseng kapo di-channel tse tshwanetseng tse tshwanetseng o report-ele tsona. E ne ntho e tlamehileng a etse kore a kgutlele mosebetsing hore, hore ba mo fe dipampiri tse nepahetseng hore ba kgone ho lokisa quote e ba e ngotseng moo ba kgone ho kgone ho thola tjhelete ya hae.

Molemo wa fixed account ke hore o kgona ho beha tjhelete ya hao, empa ha kgone .

Dumelang batho ba Capitec. Ke nna Lerato Kgokahanyo. Ke le founela tjena ke le letsetsa hore hona le bonokwane bo bo etsahalang account-ong ya ka mme, ke halefile haholo hobane ke a ipotsa hore ebe ke mang a nang le access account-ong ya ka ya ya Capitec. Mme kere le ntjhebele hore na ebe ke efeng. Ke ntho e feng e etsang bonokwane account-eng ya ka mme ke eng e nka e etsang hore na hape e nka e etsang account ya ka.

Tshebetso eo ya ho tjhentjha tjhelete, ha ke so etele moo tlamehileng ke tjhentjhe tjhelete teng, empa ke nahana tshebetso ya teng, o ka kgona ho ya bank-eng ba o fe tjhelete e lekanang le tjhelete eo o nang le yona. Mohlomong ha o ile Lesotho ba ka o fa maluti instead of diranta, kapo o ka kgona ho ya Reserve Bank-e ba kgone ho tjhentjhela yona hore o kgone ho e sebedisa tjhelete eo.

Dumela monghadi ya sebetsang Capitec. Ke nna Lerato Kgokahanyo. Ke tlo founa ka lebaka la phaello ya tjhelete e ke bonang account-eng ya ka empa hona le ntho e ke sa e utlwisising ka hobane ha ke tsebe ka hore e sebetsa jwang. Ka hore ha o kenya tjhelete e lekaneng le eo, ebe na o thola tjhelete e lekanang le yona, kapa e ka tlasenyana ho feta eo, kapa ha o ekeditse tjhelete eo e kentseng ka hara account, ebe na le yona ya eketseha na? Ebile nna ne ke nahanne hore ha ke kentse hundred ranta ne ke nahanne le tla mpha tswala ya fifty rand, empa ke bona ele two ranta ne ke botsa hore hobaneng e ka ba jwalo?

Stokvela se tshwanetseng batjha ke sa hore ba beha tjhelete mme e ba fe tswala hore ba kgone ho etsa hore ba thole tjhelete e ngatanyana. Mohlomong ha selemo se fela, ba kgone ho e arola ka ho lekana, mme ha ho se ba na le motho a nang le access ho yona mohlomong a batlang ho e hula. Mme hore ae hule tlamehile, e hloke motho o mong kapa batho ba bang ba keneng ka hara stokvela eo hore ba dumele hore a hule tjhelete eo.